Kwakuwumshado wesintu. Ukubambisana kwabo kwadlala indima enkulu empumeleleni yomcimbi, kangangokuba kwakungekho ukudla okungekho ukuconsisa amathe. Kwakukhona izinhlobo ngezinhlobo zezitsha zesintu eziconsisa amathe ezenza uhalale ukuya. Kwakukuhle, kwakukuhle, kwaba impumelelo enhle kakhulu.

Cha, ekhaya uma kukhona odlulile emhlabeni, wezingoma nemidanso, kanye nemibala, akuyona into ebalulekile noma ebhekwa kakhulu. Okubalulekile, ukuthi kulandelwe usiko lokuhamba ayogezwa uma esezobuya, noma alandwe ngenhlahla uma sebuya ukuze afinyelele ekhaya.

Isigwaqana namadumbe. Lezi zidlo zaziyintandokazi kagogo. Ugogo wayevamise ukungitshela ukuthi yena wakhula edla lezi zidlo, futhi izona ezazimenza abe umqemane.

KwaZulu intombazane iyaye ibizwe womama, bayiyale ngendlela yokuziphatha, njengomuntu wesifazane osekhulile. Bayaye bayiyale bayinike imigomo yokuziphatha, njengomuntu osekhulile osekuwowesifazane, kanti esiLungwini bayaye banikezana ukhiye, uma usumdala.

Ukwenza umdanso oncomekayo, omuhle, futhi ohambisana namasiko.

Ngokuzethemba ngengubo yakhe kanye nesintu sakhe.

Umculo wakaZulu akusona isimanga esitheni, kuvamise ukuba imicu emibalwa, ulokhu uyiphindaphinda kaningi.

Kanti kubalulekile ukupheka ukudla kwesintu. Lesikhathi samanje esesiphila kuso sesiyingozi kakhulu ngenxa yokudla okuphrosesiwe. Ukudla kwesintu kunempilo futhi kunemsoco, kangangokuthi esikhathini samanje sesinezifo eziningi ezidalwa ikhona lokhu kudla. Okunye ukudla kukobe kade kwahlala, okunye ukudla kunezinto eziningi ezingahambisani namagazi ethu. Yingakho kubalulekile ukudla ukudla kwendabuko ngoba isikhathi esiningi ukukha ensimini uyokupheka, kunempilo futhi kunomsoco.

Ngokubonisana ngezinhlobo zokudla kwesintu okuzoba khona noma okuzolungiswa.

Ngohlobo oluthize lomdanso asuke belenza, bayakwazi ukudlulisa umyalezo ngendlela abadansayo ngayo.

Kubalulekile ukwazi amasiko esintu ngoba noma ungaphila isimanje noma isiLungu, kodwa isigcino ukuthi, njengomuntu wesifazane kumele wazi amasiko esintu, ukuze uzokwazi ukukhulisa izingane zakho noma isizukulwane ngendlela, ngawo amasiko esintu.

Kungayithikazisa indlela yabo yokushintsha ekubeni abesifazane. Abanye bayayithokozela kakhulu le micimbi, kangangokuthi basuke sebejahe ukuba abesifazane, bajahe ukwenzelwa lo mcimbi.

Usiko lamaXhosa. AmaXhosa uma ethomba aya entabeni, kanti usiko labeLungu uma bethomba banikezwa izikhiye, banikwe neziyalo zokuthi sebekhulile.

Yindlela abantu abalithatha ngayo noma abalihlonipha ngayo.

Yebo, inkinga ayikho, bangalenza idili, bapheke izitshulu zenyama, kanye nezitambu, konke okwesintu.

Ngiyaye ngibone befika bame esangweni, bathakazele lowo muzi, bavulelwa bangene ngaphakathi. Uma bengena ngaphakathi, bafika babingelele, bakhiphe imali ekuthiwa imvula mlomo, ekhokhelwa abasemzini, laba abazokhuluma. Uma sebeyikhiphile, ngiyaye ngibone kukhulunywa, baxoxe kuze bavumelane, bafike esivumelaneni ngendaba abeze ngayo. Uma sekuvunyelwana, sekufike esiphethweni noma sekuvunyelwene, ngiyaye ngibone kulethwa amantombazane amathathu ezimboze ngengubo zokulala. Kube sekuthiwa umkhwenyana akakhombe umolokazana wakhe. Uma ehlulekile, ngiyaye ngibone ehlawuliswa kuthiwa akakhiphe inhlawulo.